Nakhu engibona ukuthi kufanele nokunganceda abalimi abasebancane abadonsa kanzima, imiphakathi kumele ikhande amadamu ukugcina amanzi ngey'khathi zemvula, benzela ukuthi mhla imvula ingasani, bekwazi ukuthola amanzi okunisela iy'thombo zabo emasimini. Ukuvikeleka ey'nambuzaneni, uma betshala sengathi bangathi ma betshala betshale behlanganise, kuney'tshalo lezi izinambuzane ey'ngazwani nazo njengo anyanisi, bey'fake phakathi nezinye iy'tshalo ukuze zizokwazi okuxosha izinambuzane bese bekhande izinqolobane zokugcina ukudla, uma bevunile bekwazi ukugcina ukudla kwabo njengamaveji, amafruthi nezinye iy'thelo, yilokho engibona ukuthi ngingakwazi ukuthi umphakathi ulekelelane nababalimi abasebancane.

Nakhu-ke engingakunikeza umakhelwane wami osenkingeni, bengingathi-ke makhelwane, kungakuhle ukuthi uzame ukusebenzisa izinto ey'fana nobulongwe benkomo ngoba ubulongwe benkomo buyakwazi ukuqhelisa iy'nambuzane futhi kunezilwane ey'fana njengama-lady bug, lezo lwane lezo ziyakwazi ukuthi zidle iy'nambuzane, zikwazi ukukuklinela indawo yakho. Okwesibili, bhekisisa njalo usuku nosuku ukuthi asikho yini isithelo esiphukile, usi-remove-e mese usebenzise amanethi ukuvala ukuze iy'nambuzane zingajwayeli ukugena engadini yakho. Okunye makhelwane, qikelela ukuthi indawo ihlezi iklin, uyihlanzile, ususe wonke i-weed, wonke ukhula olungafanele lube sentsimini ney'thombo zakho bese kutshala izithelo lezi ezingama-organic ey'kwazi ukuxosha iy'nambuzane.

Ngaphambi kokuthi sitshale kubalulekile ukuthi indawo esizotshala kuyona siyigqobhe, simbe, siyivukuze, sifake iy'khuthazi, umanyolo kungaba ungasebenzisa ubulongwe benkomo baseduzane noma komakhelwane abanye, uyivundise indawo yakho, uyinisele ivunde ukuze kubuye umsoco womhlabathi, lokho kuyosiza ukuthi uma usuqala utshala, utshale vele endaweni esivumile noma esivundele ukuthi kutshalwe izithelo. Kanti-ke umu kunenkinga yokuthi-ke uba nenkinga yokuthi kuba nesomiso, ungayisebenzisa amanethi ngaphezu komhlaba la ozotshala khona ukuze kuvikeleke, kuthi nomsukama osuka phansi ukwazi ukufika ushaye la eduzane uphinde ubuyele phansi umhlaba uvundise umhlaba, wenze ukuthi indawo le otshale kuyona ikwazi ukukhiqiza ukudla kwakho okwanele ukuze ukwazi ukondla umndeni wakho.

Okubalulekile kubavakashi bethu abasivakashela emasimini noma emapulazini la sitshale khona iy'thelo zethu ey'fana namagilebhisi, uma kuvunwa kubalulekile ukuthi abantu abasivakashelayo bekwazi ukuthi bewashe izandla bewashe nezinyawo zabo, okubizwa ngoku-sanitise-a, lokho kusisiza ukuthi noma bethiwa bebefika nama-bacteria noma amagciwane athize besuka ngaphandle beza nawo, engafiki ekwazi ukuhlala emasimini noma ezithelweni zethu. Kuphinde futhi kubalulekile ukuthi begqoke ezokuvikela zomlomo, kube isigqoko, isivikelo esifubeni, ezinyaweni okufana nama-gum boozy, ama-gloves-i, iy'fonyo nomakalabha, loko kwenza ukuthi noma kuthiwa kwenzakalani bekwazi ukuphepha futhi bevikeleke nabo futhi bekwazi ukubona kahle bengabi ney'nkinga ngoba ey'hlahleni kubuye kube khona nezilwane ezithize njengezinyoka.

Izinselelo noma iy'nkinga esingabhekana nazo nobungozi esingabhekana nabo uma abantu abaningi beshintsha, beshintshela ey'tshalweni lezi ey'kwazi ukumelana nesomiso, singenzeka siphelelwe ukudla okufana namaveji athize ezogcine singabi nawo and-e lokho kushoda kokudla kusho ukushoda kwemvelo kanti nomsoco egazini empilweni esiwudingayo. Ngabe siyithola sibhekane nokukhulu ukugula kanti okunye futhi esingabhekana nakho ukushintsha kwezemvelo, uma betshala betshala ezimeni ey'fana nalezo, isibonelo uma besusa amaveji noma izithelo zokudla befaka ama-gum tree-ni iy'hlahla lezi ezokudayisa emva kweminyaka ewu-seven, abantu bazobe befile indlala kuleso sikhathi. Kanti-ke okunye, kuningi nje okungaphazamiseka uma abantu bengasuka begxile ey'tshalweni lezi ey'kwazi ukumelana nesimo sezulu.

Lo le ndaba yokuthintwa komhlaba nokubuyiselwa komhlaba akumele kulaba abanomhlaba ngokusemthethweni okuthi le ndaba ibathinte kodwa nakhona kuyadiphenda ukuthi-ke kuncikile ekuthenini wawuthenga lo mhlaba ngokomthetho, uwuthenga kumuntu osemthethweni ukuthi kungafanele akudayisele wona. Isibonelo, kube mina ngiwuZakwe ngithenge umhlaba, ngithathe umhlaba ka Mdletshe ngenkani, ngihlale kuwona iminyaka eyishumi mese ngiwudayisela uGumede, uGumede umhlaba uwuthenge ngokusemthethweni kodwa uwuthenge kubani? KuZakwe, uZakwe umhlaba uwuthathe ngokungekho emthethweni kuMdletshe, so umhlaba usa-belong-a kuMdletshe. Lowo mhlaba-ke ungathinteka bese kuthi omunye umhlaba ongafanele uthinteke, lo mhlaba ukuthi umuntu kuthiwa unomhlaba eGoli kodwa uhlala KwaZulu Natali, lowo mhlaba mele uthathwe ubuyiselwe kubantu abase Goli abazokwazi ukuwusebenzisa ukuze bekwazi ukutshala kube ney'vuno, kuphile abantu.

Ukuthuthukisa umhlaba nokwenza impilo yomhlaba ihlezi ikulungele ukutshala, one, kumele okokuqala nje umhlaba uwulime, uwufake omanyolo, uwulime uwudabule ufake umanyolo uqede uwuhale, uwu-level-e, uhlale uphinde uwudabule okwesibili umhlaba kuphume lenhlabathi engaphansi esivundile ibe ngaphezulu ikwazi ukukhava la ozotshala khona iy'tshalo zakho. Emveni kwalokho-ke, uzobe sewuthatha ilokhuzana, uzobe sewuthatha uthi ma utshala, ungatshali iy'thelo ezifanayo ngaso sonke isikhathi, mhlawumbe emva kweminyaka emibili uyashintsha, mukade utshala iy'tshalo ey'njengommbila ey'vunwa ngaphandle, kube ney'mpande ngaphansi kodwa iy'thelo zibe phezulu, ngonyaka olandelayo utshale iy'tshalo lezi esiy'vuna ngaphansi komhlaba, ey'njengobhatata namadumbe, wenze kanjalo ukuze umhlaba uhlezi njalo ushintshashintsha, ukwazi ukuphila, ukwazi ukutshala nokuvuna yonke indlela oy'tshalayo nezinto oy'tshalayo.

Kuney'nambuzane-ke ey'ngavamile ukubonakala kodwa eziyingozi kakhulu ey'tshalweni zethu njengofezela, amaqwagi amancane kanye nentothoviyane. Lezi zinambuzane ay'jwayelekile kodwa-ke zithi may'fika emasimini, ziqotha imbokodo nesisekelo, kugcina emasimini ethu utshalile kodwa ungavunanga. Zithi may'fike zihlala ey'tshalweni zethu zidla amacembe, zidle nembewu efanele ikhiqize iy'thelo, kugcine zingathelekanga iy'hlahla nemifino yethu ingavuthiwe.

Ukuqinisekisa ukuze kube nenhlalakahle noma kube nokuvikeleka kwemisebenzi phakathi kwabasebenzi nabaqashi-ke basemapulazini noma basemafamu, kubalulekile ukuthi kube ney'nhlangano la khona bezokwazi ukuthi abaqashi nabaqashiweyo bekwazi ukuhlala phansi, behlalisane bexoxisane ngey'nkinga ababhekene nazo. Uma kukhona abangakuboni kahle khona ngasolinye, bekwazi ukuhlala phansi bexazulule iy'nkinga zabo, belekelelane la kufunele belekelelane khona, befundisane futhi ngomsebenzi osuke usebenzwa kuleyo ndawo ekusetshenzwa kuyona. Kungaba abafundi, abasebenzi bafundisa abanikazi bomsebenzi ngomsebenzi ababhekene nawo, kanjalo nabanikazi bomsebenzi betshele abasebenzi ukuthi bawudinga umsebenzi wabo uwenziwe kanjani, bexoxisane behloniphane.